Ka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki go ka nna botoka thata ka fa go ka se nne le batho bao ba gobalang kapa bao ba utlwang botlhoko.

Nnyaa, ga ke nagane gore go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ga ka namana ga metshameko ka ntlha ya gore batho ba kgona go tshameka sentle kwa stadium-ong mme re ba lebelele mo dithelebišeneng kampo mo megaleng ya rona ya letheka.

Ke motshameko wa FIFA kampo metshameko ya dikoloi kampo motshameko wa chess.

Ga di ame metshameko eo e tumileng ya gompieno ka ntlha ya fa batho ba kgona go tshameka sentle ka nama mme ba bangwe ba kgona go tshameka sentle ka iterela ileketeroniki ka ntlha ya fa gongwe bao ba tshamekang ka ileketeroniki ba sa kgone go tshameka ka maoto a bone.

Selo se ke se ratang thata ke metshameko ya seileketeroniki ke gore motho ga o tlhoke go taboga mo mabaleng, ga o tlhoke go o bega leoto kampo utlwa botlhoko mme se se dirang gore ke rate fa go tlo mo metshamekong ya ileketeroniki ke gore ke kgona go tshameka mme ke fetse.

Go tlhokega data mme go tlhokega le voucher go a farologana gore o batla go tshameka metshameko e feng, metshameko e ke itseng e e tumileng ke ya go tshameka lotto.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka go ama ka tsela e e seng maleba thata fa o tshameka o sa kgaotse e ka ntlha ya gore morago o feleletsa o tsene thata mo go yone mme o sa kgone go dira sepe o beile tlhaloganyo ya gago mo go yone.

Metshameko ya mo inthanete e tlhoka data gore o dire ka ntlha ya fa o tshwanetse go tsenya voucher gore o kgone go tshameka.

Mabaka a a dirang gore batho ba le bantsi ba tshameke metshameko ya mo inthanete bosigo ke ka ntlha ya fa batho ba le bantsi ba robetse ka nako eo. Fa mongwe a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo, a ka fetola nako mo founung gore a kgone go tshameka.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka ntlha ya gore ga o win-e ga gona ope yo o bonang gore o win-e.

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthaneteng tse ke di itseng ke gore o ka iphitlhelela o dirisitse madi a gago otlhe, o ka iphitlhela o tshotse di-loan-o, o ka iphitlhela o tshotse di-earphones, o tshwanetse go dira go netefatsa gore o bolokegile fa o tshameka metshameko ya mo inthaneteng mme o nne le maitshwaro, o nne le bopelotelele, o amogele.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka gonne ba setse ba tlwaetse go tshameka metshameko ka nama.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa motshameko mo inthaneteng nka bopa ya go ruta bana ba le bannye go bua, go buisa le go araba dipotso. Seo se tlhokang go fetoga ka metshameko ya mo inthaneteng ke makgetlho a motho a tsenang ka one mo inthanete.